Tjhelete e tlamehile o e behe bakeng sa ho ntshetsa pele dithuto tsa hao.

Papadi tseo ke neng ke di rata ha ke le monyane ke papadi ya bolo le papadi ya ho sesa, mme tsona di ne di nthabisa haholo. Ke ne ke ikutlwa ke le mafolofolo ka mora ho bapala le pele ke bapala ke ne ke ikutlwa ke thabile haholo.

Motho ya jwalo ke motho a kgonang ho ba le ponelo pele mme kelello ya hae e tjhatsi o kgona ho bona dintho tse tlo etsahalang pele di etsahala.

Ke lahlehetswe ke thepa ya ikwetlisa ya boleng ba dikete tse tsheletseng, mme ke ne ke e behile ka tlung maobane pele ke robala ya ba hoseng ha ke tsoha ke fumana thepa ha eyo ke kopa thuso.

Ke sebapadi se hlwahlwa haholo mme le ha a bapala o bontsha maikemisetso mme le sephetho e ba se hantle ha ho le jwalo.

Dipapadi tsa batho ba baholo di teng, mme ho thibela hore bana ba se ke ba di bapala ke ho etsa hore di se ke tsa fumaneha ha bobebe ho bana.

Mosebetsi wa sehlopha o ba bobebe ha sehlopha se ba le tshebedisano mmoho mme se utlwana ka nako tsohle.

Re ile ra fihlela makgaolakgang mme ra ba ra hapa mohope ka mora dilemo tse leshome.

Dipapadi tsena ke dipapadi tse bohlokwa haholo bakeng sa ho tjhorisa kelello ya hao le ho nahana diqeto kapa diphephetso ka pelenyana tseo o tobaneng le tsona.

Dipapadi di bohlokwa haholo bakeng sa ho phela hantle mmeleng kelellong le dikamanong.

Ke bona bokamoso e le bo hantle hobane ha re sheba tswelopele ya dihlopha tsa kantle re lekanya le tsa hae mona re bona e le hore tsa kantle di tswetse pele ho feta tsa hae mona.

O batla ho tswela pele ka papadi ena o lokela ho ba le maikemisetso le kutlwisiso ya papadi ena mme o iphe nako.

Ke mokgwa o hantle haholo hobane ka mora hore o leme o kgona ho una molemo ho tswa ho ntho tseo o dilemeng.

Dipapadi tse ding tse ka bang teng. Re ka buwa ka boxing, re buwe ka kgati re buwe ka di-board games tse tshwanang le chess bo craft, bo dikarete le tse ding hape tse ka reng bo.

Motho ya bapalang dipapadi o kgona ho tobana le diphephetso mme motho a sa bapaleng dipapadi o botswa ha a batle le ho nahana.

Ha o bapala papadi ya chess o hloka boto le di-piece tsa teng mme le motjhini o lekanyang nako ya ho bapala.

Diphethoho tse labang teng ke ho lokisa mabala a dipapadi le ditsela.

Ha re le batswadi re lokela ho ikopanya re etse hore bana ba ikwetlise mme ntho e re ka e etsang ke ho etsa ho re ho be le meputso jwalo ka mehope hore bana ba be le thahasello ya ho bapala dipapadi mme ba kgone ho phela hantle mmeleng ba ikwetlise.